Ayifanelekanga kakhulu ukuthi umntu afunde ngetyala kuba kaloku imeko yaseMzantsi ayitsho ukuthi umntu uyawufumana umsebenzi awugqiba ufunda.

kakhulu noko ngoku, iyangena kwiibhanki zonke umntu azifunayo. Kodwa ziseninzi iinto ezifuneke zenziwe ngurhulumente ukuqinisekisa le mali isetyenziswa ngendlela eyiyo and iya kubanikazi bayo ngendlela ebilungiselelwe yona.

uyazi ukuthi yayisebenzele bani njani, kwenzekani, ngubani osayisebenzisayo emphethe kakuhle, zeziphi imicelimingeni umntu ajongene nayo kuyo ukuba ikhona, zeziphi izinto ezintle, then ke ngoku ndiyithathe.

Yindlela elula kakhulu leyo kuthi bantu abatsha, kodwa kubantu abadala iseyimeko enzinyanana nendlela yokuthi kufuneke balumke imali yabo ingalahleki. Kwaye iibhanki zingenza bhetere ukuthi umntu xa ethe wathumela kwinamba engeyiyo akwazi uyibuyiselwa loo mali.

Eyexeshana, izifo osowunazo ayikwazi ukunceda kuzo, yonke into eyenzeke phambi kokuba uthathe funeka uyazi ukuthi abayikhavi.

Yindlela elula yokuthumela imali kumntu ongenayo iakhawunti yale bank ndinayo. Kwaye ikwa yindlela elula yokuthi ungafuneki ufune iinkcukacha zebhanki zomnye umntu koko uyithumele imali ngeenamboro zefowuni.

Kuqinisekiswe ukuthi abantu bonke urhulumente ufaka umthetho wokuthi umasingcwabane kungabhatalwa imali engakanani, phi, njani, ukuthi abanye bangabhatali kakhulu, kodwa ke iphinde ke ihlukane ngokuthi umntu urhola kangakanani.

Ewe, azifani ii-inshorensi zemoto. Abaqhubi abanintsi abangenayo ulwazi oluphangaleleyo kulula ukuthi baqhatheke. Kubalulekile ke udibane nomntu oza kucebisa ngokwezimali ukuze uyazi uthathe eyiphi.

Umgalelo yindlela entle kakhulu yokukhulisana ningabantu, kodwa ke ifuna nibe nemiqathango engqiqwa nomthetho oshicilelweyo kwaye ibe ngabantu enibaziyo nabathembakeleyo. Kodwa ke umntu ngumntu, kodwa ke funeke niqinisekise ukuthi ningahamba niye emapoliseni niyocishilela isivumelwano senu.

Zininzi zifana nomonakalo ubuwenzeke before uyithathe, ayikwazi uyithatha. Ayikwazi ukuthatha ikuncedise kuloo ndawo, funeka uqinisekise uzilungiselela ngokwakho ngokuba yimoto.

Kubalulekile ukwazi iimfuno nezidingo xa uzawuthenga ukuze ukwazi uthenga izinto ezinyanzelekileyo ungathengi nje kuba ubona imehlo urhalile, kuba loo nto iya kufaka ematyaleni.

Ewe, i-medical aid ne-medical insurance azifani. Zingafani nje ziyanceda ukuthi umntu akwazi ukhawulelana nezaa meko zincinci zempilo ukunqanda ukuthi impilo ingasabalali ibe worse ubone ukuthi awusakwazi kuyikhontrola okanye uyilawula.

Zonke iintlawulo mazibe semthethweni ukuze kube lula ukuhlawuleka kwezifundo, kuba abantu ababhatalayo ngabantu abasuka kwiindawo ngeendawo baneenkolo ngeenkolo, makwamkeleke zonke.

Uqinisekisa ukuthi bafumane imali ethe xhaxhe ngokwenjongo kaloku ukuze, akuncedi ukuthi afake isesezantsi kuba isenokwehla, makalinde inyuke kwenzela uba ixeshana elincinci akhoyo azoyazi iyabala.

Kulula kakhulu ukuyithumela ngefowuni. Ukuthi awukwazi, uyakwazi ucela umntana wesikolo ukuthi akwenzele kuze unganyanzeleki uthathe isithuthi esiya edolophini.

Ityala aliyonto, ayondlela yokhulisa umntu nendlela yobamba imali. Kuqala kufuneke uqiniseke ukuthi uyayazi into oyifunayo nongayifuniyo, enyanzelekileyo nenganyanzelekanga, udibane nabantu abazi indlela yokuphatha imali bakucebise .